Lefapha la thuto le ka thusa bagolo ba rona kampo le bašwa ba ba sa kgoneng go tsamaya kampo go kry-a thuso ka nako, go ya ko go bone le go bula mekgatlho ya bagolo le ya bašwa ba ba yang ko go bone ka thuso, go ba isetsa melemo kampo ditlhare tse ba di tlhokang nako le nako le matsatsi le matsatsi gore ba kgone go bona pholo, ba kgone go bona le gore bophelo ba phela jang le matsatsi le matsatsi.

Ke bona go le botlhokwa gore ba tlhokomelwe ka bagodi, mekgatlho ya bagodi gore ba isiwe ko bogoding gore ba kry-e e thuso ka nako, ka gore mo gae re na le ditiro tse di dirang letsatsi le letsatsi ga re kgone go na le nako ya bagolo ba rona.

Dilo tse di lebeletseng re le mo bagolong ba rona ka setso ke melemo ya rona ya Sekgowa le melemo ya rona ya Setswana, bagolo ba bangwe santsane ba dumela mo melemong ya Setswana kampo bangwe mare e seng bontsi ba dumela mo molemong ya Sekgowa, jaana fa go ntse jaana tshwanetse re ba rute ka nako le nako gore dilo tse di kopane e nne selo se se one gore re kgone go ya pele re tshwaragane ka culture le molao wa rona.

Ee, fa go ntse yalo bagolo ba rona ba dumela go tlhokomelwa ke masika a bone ka gore fa ba tseiwa ba isiwa segolong kampo ba tseiwa ba isiwa ko bagolong a go tlhokomelwa ke bagolo ga ba sentle ka gore ba dumela mo masika eng a bone ga ba dumele mo bathong ba bangwe, jaanong ga go ntse jalo re tshwanetse re itse gore re ba ruta jang ka gore ka nako e o masika le bone ba na le mabaka a ba a dirang ba sebetsa ba bereka jaanong ga ba bereka jalo tshwantse o ba itsisi gore, motho o a go mo thusang ko ba goding ke motho yo o siameng o nang le tlhokomelo ebile yo o rutilweng ka tlhokomelo.

Ee ke akanya gore ya go ntse jalo re tshedisana re le baagisane, baagisane ba kgona go thusa le bone mo bagolong o sa direng mo moagisane kampo e se a kry-e mosebetsi mo moagisaning o kgona le ene go tlogelwa mo a tlhokometse mogolo gore mogolo a mo tlhokomele o tlang a tle a mo kry-e siame, ka gore bagolo ba rona ga ba dumele go tlhokomelwa ke batho ba ba sa ba itseng ba dumela ke mo go bone baagisane ka gore baagisane ba bona nako le nako ba a dumedisana ba tshedisana jaanong go botlhokwa thata re tshepe le baagisane ba rona.

Mo bagolong ba rona go na le batho ba ba tlhokomelang mo motseng, motse wa rona go na le ba ba tlhokomelang bagolo ba ba dijo matsatsi le matsatsi, gore bagolo ba rona ba kry-e dijo gore ba je jaanong ga go ntse jana go na le mekgatlho ya bagolo mo motseng ya rona e e thusang bagolo nako le nako bagolo ba rona ba ba sa kgoneng, ba ba ba senang tlhokomelo ko ya rona ba teng batho ba ba tshwanang ka ba o mo motseng wa rona.

Ee, ga go ntse jalo fa go na le bana ba ba sokodisang mo dijarateng, bana ba ba sokodisang mo dijarateng re tsaya bagolo ba rona ka gore bagolo ba rona ga ba go tlhokomelwa ke bana ba ba rona ba ba sa kgone go tlhokomela bagolo ba dira dilo tse di tswileng mo tseleng mo motseng. Jaanong fa go ntse jalo o tsaya bagodi ba ba isa ko tlhokomelong ya bagodi o ba isa ko ba godileng, mo o ba isang ko bagoding teng wa go kry-a tlhokomelo ya rona e tswa mo ya rona e thusa thata ga go ntse jalo, ebile dilo tseo ga di a patelwa o patala kgwedi le kgwedi gore bagolo ba rona ba kry-e tlhokomelo e e siameng gore bagolo ba rona ba seka ba sotlhega.

Ke nagana ba ba thusa sentle ka gore ka nako e tshwanang ka eo ba thusa ka melemo, ba ba tlisetsa melemo ka nako, ba tlhokomela ba ba tlhapisiwa, ba ba jesa ba ba sa kgoneng go ja, ba ba na dilo tse ba di tlhokang ka nako, jaanong go botlhokwa thata gore ko ba godileng ba ye teng ba kry-e tlhokomelo e e kwa godimo.

Go ya ka nna ke nagana gore madi a o a ka nna okediwa ke ya rona gore bagolo ba rona ba kry-e tlhwatlhwa e kwa godimo ka gore madi a o a ba tlhokomela mo dijong, ebile a ba tlhokomela le go rekeng melemo ya bone, ebile a ba tlhokomela le go patala melato ya bone e ba e dirang kgwedi le kgwedi, jaanong ya rona a ka tlhatlhosa madi a a tshwanang ka a o e tla ba thusa thata gore le bone ba thusegile ka nako.

Bagolo ba rona se se botlhokwa fa ba dingwaga tsa bone di ya ko pension-eng tshwantse ba go ikwadisa ko pusong, gore ba kry-e madi a puso a e le goreng ba tshwanetse ba kry-e ke a bone. Ba go ikwadisa ko pusong, puso e berekang ka madi a puso a di pension-e.

Ke nagana gore e ba thusa thata, e ba thusa thata mo matlong a bone le go thusa ba ba sa berekeng mo baneng ba bone gore ba godise ditlogolo tsa bone sentle, ba reke bo dijo ba reka melemo ba reke tse tsotlhe ba di tlhokang bo dijo jalo le jalo.

Ba tshimolola go kry-a phenšene mo masome a marataro tlhano ke a bo rre ao, bo mme some a marataro jaanong botlhokwa gore ba kry-e madi a o a ba thusa thata ka gore ka nako eo ga ba kgone go itirela, ga ba kgone go bereka dijara di tsamaile, gore bophelo ba bone le bone ba tswelele ka bone go itlhelela ko modimo o ba ne ileng bophelo ba bone bofelela kae ka bone.

Ke nagana go botlhokwa thata gore ya rona e berekele setšhaba e nne le batho ba ba berekang le bagodi ba rona ba ba tlisetsa melemo nako le nako, le bagolo ba sa kgoneng go ya dipetlele ba bue le gore ba tle go ba tsaya ka dikoloi ba ba ise dipetleleng gore ba kry-e thuso e maleba, ke yone re ka berekisana jang nou sentle go a pele ka dintlha tse di tshwanang ka.

Se re ka se dirang ke go ba tsaya re ba sheba gore ke ba bakae ba ba tlhokang go ya dipetleleng ya rona e ba tse e ba ise dipetleleng ka nako, ka dikoloi tsa go nne le madi a e a berekisanang le bagodi ba rona ka gore bagodi ba rona ba na le ditlhopha tsa bone tse ba berekang le tsone mo community-ing kampo mo setšhabeng sa rona.